Bengiyikutani emdlaweni weenketo.

Ngungqongqotjhe wezamasiko nobukghwari.

Iye kuyakghonakala woke umuntu uthoma ngomsebenzi wokuzilibazisa.

Awa lokho sekuya ngomuntu.

Kuzibandula ngefanelo nokuncama.

Uyatjhabalala.

Bangakhafuliswa kukuthi woke umuntu ovusa umguruguru ngekundleni akhitjhwe.

Umdlalo wentonga uvulela khulukhulu amaqhegu nezalukazi amathuba. Ngibo khulu abathandako ukudlala intonga.

Mukhulu khulu umehluko olethwa yimalingeniso yezemidlalo emnothweni weSewula Afrika.

Awa akazisi.

Ngingathanda ukupheka nofana ukubhaga.

Imidlalo yendabuko iqakathekile ngombana iyafundisana bonyana kadeni bekwenziwani.

Iye ngombana bayakghona ukurhelebhana babonisane.

Iye banawo sebujameni obulungileko ngombana abantu abadala bangalimala.

Ukusiza kuhle ngombana nawusebenza ngawo uyakhohlwa into ezinengi.

Awa angeze zawuthuthukisa.

Abantu abatjha bathanda ibholo leenyawo.

Bahlangabezana neentjhijilo zokobanyana bathanda ukuthola amatatawu lokudlalela.

Ngilena ethi, beniyaphi ngeenkipa ezibovu.

kufunele avunyelwe mbelethi wakhe ukuthi azibandakanye kezemidlalo.

Awa nathi besiyidlala imidlalo le yendabuko.

Iye kuyawagandelela uthole umfundi ufuna ukuziveza ikghono lakhe akakghoni ukuziveza ngombana amaphaliswano la awekho.

Ngifunde ukupheka, ukubhaga khulukhulu ngifunde ukuhlanganisa ekuphekeni

Ilutjha lemalokitjhini ngingabakhuthaza ngokuthi mhlambe ngibabizela abosaziwako ematatawini wezemidlalo ngiyazi bonyana bayawathanda abosaziwako bazokubuya.

NguLosihlanu. ULosihlanu ukulungele ukuba lilanga lezemidlalo

Bayafundiswa ukuthi umuntu nakazi vocavocako nofana nakazilolongako uyaphila kuhle , imithambo le iba kuhle.

Umdlalo uqakathekile ngombana abantu abatjha bayakghona ukuzilolonga bazilule amathambo, amathambo angaqini.

Iye ngombana nawudlalako ingqondo le iyatjhaphuluka uyakghona nokucabanga ezinye izinto.

Abantazana kufanele bayeleliswe bona bazibandakanye emidlalweni ngombana nayo imidlalo le iqakathekile emzimbeni yayo yabo. Kufanele bazilolonge, bazivoqavoqe ukuze baphile kuhle, baphile isikhathi.

Ngungqongqotjhe wezemidlalo, nguye kufanele abumbanise isitjhaba.

imidlalo yendabuko midlalo le beyidlalelwa phasi, abononketo, igcubsi. Imidlalo yesimanjemanje le ma-casino. Kudlalelwa eendaweni ezithize lapho kufakwa imali, imidlalo yendabuko bengafakwa imali.

Kukukhandela ngombana amasotja womzimba la ahlala alula nje-ke akusilula bonyana umuntu angathola ukugula.

Umdlalo bononketo bese umsebenzi wokuzilibazisa misebenzi le esiyenzako njengokubhaga, ukupheka, ukuvuma njalonjalo.

Buvila lobo. Ukuzitjela bonyana angeke ngakwenza lokho mina.

Kuthome lokha nangiqeda isikolo. Ngabona bonyana njengoba ngiqedile nje akube khona into engiyenzako ukuze ngingaphumi endleleni, ukuze ngingaziboni sengenza izinto ezingakafaneli nje-ke ngabona bonyana ithi ngithome umsebenzi wokuzilibazisa.

Urhulumende kufanele athole abantu angabathemba, abantu abangakwazi ukuphatha imali le. Ikinga karhulumende kukuthi uthatha imali ayithumele abantu abadlala ngemali. Nje kufanele athole umuntu amthumele imali le nofana avula isikhwama yena urhulumende, isikhwameso azi ukuthi uyasiberegisa ukusiza abantu.

Iinqhema ezinengi ziyakwenza lokho begodu lokho kuvalela abanye abantu amathuba.

Emidlalweni uyakghona ukuthola umngani ngombana niyokuthoma nikhulumisane bonyana imidlalo elandelako noyidlala njani, njalo-ke ubungani buyakheka.

Ngithanda ukubhaga.

Eminye imiphakathi abantu bakhona benziwa yindawo ebakhulela kiyo.

Imidlalo yendabuko ngokuthi nawunanda udlala njengegqubsi, nawunande uyeqayeqa lapha, amathambo la ayalaluleka, amasotja womzimba ayakghona ukugijima negazi liyakghona ukukhamba kuhle.

ithuthukisa ngombana abantu bayahlangana bese abantu nakuneminyanya bakghona ukuthenga izinto bese imali yakhona iyakghona ukuthuthukisa umphakathi ukuthi imali ukwenziwa zona ngayo.

Imithetho kufanele itlolwe encwadini.

Bangatjhugulula ngokuthi benzelwe imidlalo le, kube nelanga lapho babizwa khona bonyana bazozibandakanya emidlalweni leyo bese abadlali babone nabo bonyana imidlalo le iqakathekile babone bonyana kufanele bayithathele ehloko.

Iye kufanele ngemali. Imali iqakathekile emaphaliswaneni, imali iyabakhuthaza abantu bonyana bazibandakanye ngombana woke umuntu unalo ithemba lokobonyana uzokuthumba.